Ke akanya gore se stokvel-e se thusa bašwa, le go baya tšhelete or e taolo ya madi ka tsela e ntseng jang, ka tsela e e leng goreng, bašwa ba ka kgona gore ba kopane ba botlhe, ba nne ko polekeng e le nngwe or e le esi, e be jaanong ba thoma stokvel a sa bona. Se ba thusa ka eng go baya madi ka tsela e tshwanetseng and ga gona gore motho a ka wa ja madi ao, ka gonne a kgona gore o ka ntsha madi ao le ntse le wa kopantsha. Ntho engwe gape e thusang ka stokvel fela ke gore a gona di-banking fees, ga gona gore motho o ka nna le di interest-e or e dilo tse di tshwanang jaaka le tseo, madi a gagwe o a kry-a feleletse, ka tsela e e tshwanetseng gore a o a kry-a ka yona. E le gore kgang kgolo ke eng ke gore batho, ba kgone go baya madi a bona ba boloke a nne save-e, a sa nna gore go na le di interest tse e leng gore di tla ira gore batho ba seke ba kgona go kry-a madi a bone.

Dilo tse e leng gore di sekasekiwa, ke dibanka a fa motho a amogela kopo ya karata ya sekolo ke gore number one, motho o tshwanetse gore a be le ID, ga fetsa go ba le ID, motho, a nne le bank statement-e, e leng goreng e proof-a gore motho o na le di-transaction tse di kae ka letsatsi, or motho o na le tsona at all di-transaction or motho o ke motho wa mo South Africa. O e leng gore ke motho o mo molaong, o berekisa dilo tsa gage tse e leng gore di mo molaong. So yanong dibanka di tla lebelela dilo tse di tshwanang le tseo di ne ba tla le bo address-e, proof of residence-e, go proof-a gore motho o, o tla kry-a gala na, ko pleke-ng e o e leng goreng e a bukelwa, gore motho wa teng o tlabe a le ko teng just in case if motho ga a patela Tšhelete ka bonako or ka nako e a tshwanetseng gore a patele ka yone ebu.

Dilo tse e leng gore tshwanetse gore o di akanye number one, ke go kry-a mefuta futa ya di-banka go compare-a di-interest, gore ke efeng e siameng, le efeng e leng goreng e high. La bobedi, ntho e tshwanetseng gore o akanye ke tsone di-fees tse e leng gore o tla kgona na as motho go patela tsone di-fees-e tse o ba buang ka tsona, or kapa di tlabe di le two much for motho gore a kgone go kry-a yone karata e na ya go adimisana ka tšhelete. Ka gonne di-fees tsa teng ga di tshwane ka dibanka ka go farologana and gape fa o kabe o le ngwana wa sekolo go ba different-e gape le ko di-fees. Dibanka tse dingwe tsone ga di na tsone, bo di-student fees le di-banking fees-e, se ba nang le sone fela ke yone karata e bo normal-e, or e karata e tlwaelegileng, empa geng go check-a dibanka tse di farologaneng go ka thusa thata.

Ke akanya gore tsela e or histori e leng goreng ke na le yone ya go adima madi ke tsela e sentle fela ga gona gore nka e jeka, se e leng gore ra se tlhoka ke gore re tlhoke re kry-e insurance ya go tsaya madi ao ka gonne ko gongwe motho o kry-a setse a feleletse ke mmereko and information e o ga e available enough for batho for bone batho ba o. O kry-e motho a tsaya loan or adimisanang ka madi ko bankeng, mare a palelwa ke go wa patala ka gonne a sa nang mmereko e ne yaanong tšhelete e o ga ya inšoriwa. Inšorense ga e kgone go patela, so yanong ko important-e gore batho ba itse everything se e leng goreng ba se sing-a ka mo di pampiring tsa bona. Ka gonne go nna boima gore motho a sa tlhole a bereka gore a patale sekoloto se o a lebaneng le sone e leng goreng ya go nna boima.

Okay, diphoso tse e leng gore motho a ka dira number one, go sa certified copy ya ID, number two, go sa submit di-documents tse e leng goreng ba di tlhoka bona ko bankeng, number three, motho a ka nna tlhokomela or a e le tlhoko go bua maaka. Batho ba sa bua maaka thata ka gonne ga ba bua maaka ga ba kgone gore ba kopo ya bona e phomelele ka tsela e sentle or e ka tsela e e tshwanetseng gore e tsamaye ka teng. That is why tshwanetse gore motho a ire ntho e nngwe le nngwe ka nako e tshwanetseng, e ne ebile a ire sentle ka bonnete. Ka gonne ga motho a sa e ire ka bo nnete, go nna boima thata gore le bone ba kgone gore ba phomeleditse kopo ya ga motho e, yona ka tsela e o.